Ku fuwa tihuku a swi olovi. Tanihi leswi hi tshamaka matikoxikaya vanhu va tihanyisa hi vurimi byo fana na ku va va byala swimilana swo hambanahambana. Emikarhini ya sweswinyana va byale swipinichi ku katsa ni muroho yo hambanahambana. Loko hi valava hi fuweke, tihuku ti va leti ti dyaka swakudya swa vanhu kumbe swilo swa vanhu leswi va swi byaleke nakambe ta handza. Tlhandlakambirhi loko hi va lava hi byaleke kumbe hi va lava hi fuwiweke e tihuku, swi lava leswaku hi ti pfalela. Loko hi ti pfalela swi lava leswaku hi humesa mali leswaku hi va lava hi kotaka hi eku xava swakudya leswaku ti ta kota ku tihanyisa.

Ku fuwa i tihuku tanihileswi ma tshamaka matikoxikaya a swi olovi. Leswi endlaka swi nga olovi leswi tihuku ti dyaka swakudya swa vanhu, tanihileswi loko hi nga ti pfalelangiki ti nga ha va leti ya ka eka vamakhelwana leswaku ti ya dya eswimilana swa vona, ku katsa ni swilo swin'wana leswi va swi byalaka. Ti dya swilo swo fana ni swipinichi, ku katsa na swilo swo hambanahambana. Nakambe ta handza eka swilo leswi va swi byaleke. Loko ti endla sweswo ti lava leswaku loko u ti fuwile u ti pfalela. Loko u ti pfalela ti lava leswaku u humesa emali leswaku ti ta kota eku u ti xavela swilo leswi ti nga ta dya swona. Se hi swivangelo swo swi endla leswaku swi nga olovi leswaku u fuwa etihuku tanihileswi tshamaka ematikoxikaya.

Vurimi byo va lava hi tihanyisaka i byinene, nakambe swi endla leswaku hi nga tirhisi mali yo tala eku xava eswakudya ngopfungopfu eka xixevo. Loko hi va lava hi byalaka mi mbowa yo hambanahambana hi nga swi kota leswaku hi va lava hi kotaka eku tihanyisa hi nkarhi wo kala mali, hi nkarhi lowu hi nga riki na mali. Ni vulavula xi leswi na mina ni un'wani wa munhu loyi a byaleke swipinichi leswi pfunaka ngopfungopfu enkarhini lowu ni kalaka ni nga riki na mali. Nakambe eswipinichi ku vuriwa leswaku kumbe e mi mbowa yo hambanahambana ku vuriwa leswaku, yi kahle eka ku tshungula mavabyi kumbe eka ku lwisana ni mavabyi yo fana ni mavabyi high blood. Loko va lava hi ti dyelaka miroho swi endla leswaku yi va leyi kotaka ku lawuleka, leswaku va lava hi va ka ni rihanyo lerinene. Inkomu.

Evutomi bya le dorobeni a swi olovi ku hanya eka byona, ngopfungopfu loko u tolovele ku hanya u ri munhu loyi a tshamaka eka matikoxikaya. Eka muganga leyi ku hanyiwaka hi swilo swo fana ni ku rima, emadorobeni u kuma leswaku a ku na tindhawu leti u nga rimaka eka tona, a ku na tindhawu leti u nga byalaka swibyariwa swa wena swo hambanahambana leswaku u ta ti hanyisa hi nkarhi lowu nga riki na mali. Se vanhu va langutana na swiphiqo swo fana na swoleswo, ku kayivela ka mali, swi endla leswaku evutomi bya le madorobeni byi nga va oloveli. Kambe tanihileswi va tolovele ku hanya eka matikoxikaya swa va olovela leswaku va kota ku lava langutana na xiyimo xa siku na siku. Hikuva tirhisa e swilo swo hambanahambana leswi va swi byaleke leswaku va kote ku dya, kambe emadorobeni xin'wana na xin'wana lexi va langutanaka na xona xi lava leswaku va humesa mali.

Ku ti endlela xirhapa i swinene ngopfu. Tanihi leswi hi tshamaka ematikoxikaya a swi olovi leswaku hi va ni mali. Kambe loko hi ti endlela xirhapa hi byala swilo swo hambanahambana swi hi endla leswaku hi kota ku va lava hi hlayisaka mali. Nakambe swi endla leswaku hi nkarhi wa ku kayivela ka swakudya, hi va lava hi va ka ni swakudya leswi hi kalaka hi nga tirhiseki mali leswaku hi va lava hi swi xavaka. Swakudya swo fana ni mavele, swa pfuna ngopfungopfu enkarhini lowu hi kalaka hi nga riki na mali, tanihileswi ku kayivelaka mitirho ku taleke swinene eka matikoxikaya nakambe eka swixevo ku ti byalela miroho yo hambanahambana exirhapeni xa wena, swi endla leswaku hi nkarhi wa maxangu u kota ku va loyi u tihanyisaka.

Loko van'wamapurasi va languta na dyandza, entirho wa mfumo i ku va pfuna leswaku va kota ku lwisana ni swiyimo leswi va langutanaka na swona. Seketela van'wamapurasi lava hlaseriweke hi dyandza hi tlhelo ra swa timali leswaku va ta kota ku tlhela va va lava endlaka leswi engetelekeke. Ku nga ha va ku va pfuna, ni ku va lava va nyikaka ku fana ni ku va va va pfuna hi leswi va nga swi endlaka leswaku va kota ku ya emahlweni mitirho . Wu nga ha kota ku va nyika etimbewu leti va faneleke va leswaku va tlhela va ringeta nkarhi wo tala tanihileswi eka xiyimo lexi va nga ka xona i ku va pfuna leswaku va ya ematikweni ntirho wa vona.

Vufuwiwa bya tinyimpfu byi nga endliwa eka vuhumelerisi bya nyama. Tanihi leswi vanhu va rhandzaka e swo dya tanihileswi hi kumaka e swakudya eka tinyimpfu. Se i swinene leswaku tinyimpfu ti hlayisiwa hi ndlela leyinene. Loko ti va leti hlayisiwaka hi ndlela leyinene, ti nga va leti kotaka ku hi pfuna ngopfungopfu eka swakudya tanihileswi hi kayivelaka eswakudya eminkarhini leyi hi hanyaka ka yona. Nakambe swakudya swo tala swi va leswi hi swi xavisiwaka ku durha se loko ku va ku fuwiwa etinyimpfu, ti nga hi pfuna leswaku hi va lava hi kotaka hi ku kuma eswakudya hi nkarhi lowu xiyimo xi .

Tindlela to xavisa leti tirhisiwaka hi van'wamapurasi lavatsongo hi leti. Xo sungula, hi nga va lava hi yaka emavhengeleni hi va byela leswaku i yini leswi hi swi khomeke emapurasini ya hina, i yini leswi va nga swi lavaka. Swo fana na matamatisi, xipinichi, kumbe miroho yin'wana. ma nga koti ku ma xava ivi ma xavisela evanhu hi ku angarhela. Swi nga endleka leswaku vanhu va lava swo fana na makhavichi, loko hi ya emavhengeleni tanihi van'wamapurasi lamantsongo, va nga swi koti ku ta eka hina leswaku va ta xava emakhavichi wolawo hi xitalo, ivi va xavisela evaakatiko. Tindlela tin'wani leti van'wamapurasi lavatsongo va ti tirhisaka, i ku va lava va xavisaka hi ku kongoma vo va lava xaviselaka vaakatiko. Ku nga va ku ri xavisa matamatisi, makhavichi, ku katsa na swilo swin'wana.

Xo sungula ndzi nga ha va loyi ni khutazaka vanhu ku va lava xiyaka leswaku evurimi byi nga kota leswaku ku tumbuluka mitirho yo tala. Nakambe evurimi byi nga kota leswaku hi va lava hi kotaka ku lwisana ni mavabyi yo hambanahambana. So leswi swi nga ha va swi pfunaka vanhu leswaku va tiva exikongomelo xa vurimi leswaku, hikwalaho ka yini byi ri bya nkoka. Nakambe swi nga ha va leswi tlhelaka swi pfuna vanhu leswaku va va lava xiyaka leswaku evurimi byi nga swi koti ku va lebyi lwisanaka ni vusweti lebyi nga koho laha tikweni. Nakambe vanhu va nga ha swi langutela hi mahlongati ku va va va eka va va xiphemu xa ntirho wolowo, va va lava tirhaka leswaku va va lava va lwisanaka ni vusweti lebyi nga kona ematikoxikaya.

Ndzi nga twa ku vava swinene. Tanihileswi ni tirhise mali yo tala leswaku ndzi va loyi ni xavaka swilo swo tala swo swi byala ku katsa na manyoro, ivi ku fika e xiyimo lexi xi kalaka xi nga languteriwangiki, xiyimo lexi kalaka xi nga ri kahle, maxelo yo biha ma va lava ma onhaka hi swilo swa mina. Swi nga ha ni twisa mbilu ku vava, nakambe swi nga ha endla leswaku hambi ku ri ku khomiwa ni hi mavabyi ya nga khoma tanihileswi mbilu ya mina, yi nga ta va yi vava hikwalaho ka leswi ni lahlekeriweke hi mali yo tala.

Ku averiwa ka misava hi vuntshwa, eka tiko ro fana ni Afrika-Dzonga hi ku vona ka mina a hi swinene hikwalaho ka yini ni vula leswaku a hi swinene? Hikuva vantima vo tala va tsandzeka ku va va hlayisaka emapurasi hi laha valungu a va hlayisa hi kona. U kuma leswaku valungu a va endla leswaku ku tumbuluka emitirho yo hambanahambana, kambe endzhaku ka loko va ta va va nyike vanhu vantima e misava, u kuma leswaku evurimi lebyi a byi ri kona, tindlela lebyi a va ti tirhisi valungu leswaku va va lava kotaka ku qasha vanhu, ku thola vanhu leswaku va va lava va tirhaka emapurasini, vanhu vantima va tsandzeka ku va lava va hlayisaka hi eswiyimo swo fana na swoleswo. Se ni nga ha vula leswaku a hi swinene.

Ku cinca ka maxelo swi hoxa xandla swinene ngopfungopfu eka ku rhurha ka vantima kumbe vanhu va ya tshama etindhawini leti nga emadorobeni. U kuma leswaku eka matikoxikaya, maxelo, timpfula ti endla leswaku vanhu va rhurha va ya tshama endhawini leyi va siyaka va yi vonaka onge i yinene. Swi nga ha endleka leswaku va rhurhisiwa hikwalaho ka tindhambi, ku katsa na swilo swin'wana. ende laha va rhurhelaka kona u kuma leswaku a va tihanyela hi vurimi kambe hikwalaho ka swi xiyimo, va boheka eku baleka va hlaseriwa hi hi maxelo yo hambanahambana, lembe rin'wana na rin'wana. Eku heteleleni va xiya va swi vona leswaku swi nqcono va ya emadorobeni.

Laha ndzi tshamaka kona, hi mikarhi ya tin'hweti to fana na vo April, May, June ku toloverile ku dya exipinichi. Kambe eka tin'hweti tin'wani ku dyiwa emiroho yo hambanahambana, matsavu, ku katsa ni swin'wana leswi hi swi byalaka. Ku katsa ni ku va laha hi byalaka emavele hi nkarhi wa vo November. Se i swilo leswi hi swi byalaka endhawini leyi hi tshamaka ka yona, hi leswi hi swi dyaka. Mavele ya byalwa ivi endzhaku hi gayisa, hi va lava hi endlaka wo ti hanyisa hi wona. So ni nga ha vula leswaku e vurimi i byinene endhawini ya hina, swi tolovelekeke leswaku vanhu va va lava ti endlelaka xirhapa ivi a byala exipinichi ku katsa ni .

Lexi endlaka vantshwa va va manguva lawa va nga tsakeli ngopfu mhaka ya vurimi emikarhini leyi hi hanyaka ka yona xo sungula hi vulolo. Vantshwa vo tala a va lavi ku tirha. Xa vumbirhi social media, ti teke ndhawu lero va a va ha swi koti ni leswaku va va lava kotaka ku endla swilo leswi nga ta va hanyisa. Kasi xin'wana lexi nga kona hikwalaho ko xiya leswaku varimi ngopfungopfu lava va ha ri ku vantsongo, a va kumi mpfuno eka mfumo leswaku va ya emahlweni na ntirho wa vona. So va xiya leswaku a va nge vuyeriwi hi nchumu, tanihileswi eku heteleleni swi nga endleka va lahlekeriwa hi timbewu hikwalaho ka maxelo kumbe swilo swin'wana. So a swi va nyiki matimba yo va ya emahlweni va va lava rimaka.

yi dyiwa atchar yi dyiwa swinene endhawini leyi ni tshamaka ka yona. Leswi tirhisiwaka leswaku ku endliwa atchar, ku va ku tirhisiwa swo fana ni mango kumbe manghozi leswaku va endla atchaar. Endhawini leyi ni ni toloveleke endhawini leyi ni tshamaka ka yona swi tolovelekile leswaku vanhu va valava dyaka xinkwa na atchar ku katsa hambi ku ri ku dya na vuswa u ri ni atchar, swa dyiwa endhawini leyi ni tshamaka ka yona. Nakambe i swo dya swin'wana leswi kalaka swi nga durhiki ku tlula mpimo, swi nga kota leswaku vanhu va valava ti hanyisaka hi swona.